Mo setsong sa rona, rona basetsana re apara makgabe, basimane ba apara seope. Mme seo ga e se se tsamaye se fetoge. Fa dingwaga di ntse di feta, re sentsane re apara fela ka mokgwa o re neng re apara ka teng.

Ke nagana gore seo se ka ya ka gore e tla be e le conference ya mofuta mang. Ka gonne go na le di-conference tse e leng gore ke dumela gore di dumela moaparo wa setso.

Ke mosese wa jeremane kgotsa yone foresekoto. Ke mesese e leng gore e diriwa ka ditsela tse di farologaneng. Ka mokgwa o e leng gore wena o le motho o ka rata o ka dirwa ka teng. Bontsi jwa mesese e aparwa ke basadi ba e leng gore ba nyetswe. Ka nako tse dingwe e aparwa ke basadi ba e leng gore ba a nyalwa.

Ke dumele gore diaparo tseo ke tsone tse di dirang gore bana ba gompieno ba be ba apara ka mokgwa o e leng gore ba apara ka teng. Ke nagana gore mokgwa o e leng gore bana ba gompieno ba apara ka o ne, wa be o rotloeditswe ka ke dilo tse eleng gore bana ba di bona mo inthaneteng. Ka mokgwa o e leng gore batho ba apara ka teng mo inthaneteng, ke nagana gore ke sone se se dirang gore bana ba gompieno ba be ba apara ka mokgwa o.

Meaparo ga e tshwane go ya ka ditso tse di farologaneng. Fa motho a apere seope o setse o itse fela gore o ke mo-Tswana. Go na le ka mokgwa o e leng gore setso se sengwe le sengwe se na le ka mokgwa o se aparang ka teng. Jaanong go bonolo thata fela gore o ka lemoga gore yo o wela ko kae.

Ke dumela gore mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse a simolole a apare mesese. O tshwanetse a apare mesese ya jeremane. O tshwanetse bogolosegolo fa o le mošwa mo nyalong o tshwanetse o dule o beile tjale mo magetleng. Mesese o aparang ga wa tshwanela go dula mo godimo ga lengwele o tshwanetse o dule ko tlase ga lengwele. Ke ka mokgwa o ke dumelang gore motho, mosadi fa a sena go nyala o tshwanetse a apare ka teng. Lebaka ke gore o tshwanetse go nne le pharologano magareng ga mosadi o nyetsweng le mosadi o sa nyalwang. Jaanong pharologano e tshwanetse e nne mo moaparong.

Ke itse mosese wa jeremane o e leng gore o diriwa ka lesela la foresekoto. Ke itse gape le makgabe. Makgabe a diriwa ka di . Ke itse gape le seope. Seope se diriwa ka letlalo ka la diphologolo. Se sengwe gape e ka nna le ditlhako tse e leng gore ba di rwala le tsone di diriwa ka matlalo a diphologolo.

Mo setsong ke dumela gore moaparo wa basadi wa mana thata le setso. Ka gonne o o mohuta thata go na le moaparo wa borre. Ka gonne basadi bone ba kgona go itlhopela gore ba ka apara eng. Fa borre ba na le tse e leng gore ga di dintsi gore ba ka itlhopela mo go tsone.

Ke dilo tse pedi tse di farologaneng thata. Mme fela go na le nako e e leng gore o le motho o apara diaparo tsa setso. Go na le nako e e leng gore o le motho o apara diaparo tsa fashion-e. Jaanong ke dumela gore di kgona go dula dintsi di le teng ka bobedi. Mme fela e se gore o ka di dirisa letsatsi le letsatsi ka bobedi. Tsatsi le o ka apara se le leng o ka apara se. Gongwe ka nako tse dingwe fa e le ka letsatsi la ngwaoboswa o ka apara setso jalo le jalo.

Fa o le motho wa mo-Tswana go na le ka mokgwa o e leng gore o apara ka teng mo go farologaneng le ka le fa ka mokgwa o motho o wa mo-Zulu a aparang ka teng. Jaanong diaparo tse tsa setso tse di na le seabe thata mo go bolokeng ngwaoboswa. Ka gonne batho ba le bantsi bogolosegolo bana ba batlang ko tlase. Ba kgona go itemogela mo bathong ba bagolo gore diaparo tsa setso ke tse di aparwa fa go rileng.